Ke gore go seka-sekiwa gore a ga o senokwane na, o mo Aforika Borwa na. Ga ona dikoloto na, ke tseo di seka-sekiwang.

O tshwanetse go dirisa karata ya sekoloto mo go tlhokegang o seke wa senya madi, credit card o tshwanetse o somarele sentle o e sebedise mo go tshwanetseng.

E ka tla ya go senyeletsa kwa sekolong, gore go tokafale o ka ya go bao ba duelelang batho dikoloto ba kgone go thusa.

Patela sekoloto sentle, mme o tlhomamise gore fa o duela sentle dilo tsa gago di tla tsamaya sentle.

Go matshwanedi gore o ithute go buisa melawana ya karata ya sekoloto pele o e dirisa, pele o tsena mo mathateng.

Sa pele ba tla go batla lekwalo itshupo la gore o mo Aforika Borwa, go na le melao le dipeelo tseo ba di sebedisang gore o kgone go fitlhelela seo go bula sekoloto.

Ke go itse go somarela madi.

Ke go go neela sekoloto.

Ke gore madi a be le selekano gore o tle o kgone go a duela sentle.

Ke madi ao ba adiminang ka ona.

Ke madi ao ba adimanang ka ona, a o kgonang go a somarela ke madi a tshomarelo.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex, ke travel wallet and foreign exchange. Ke madi a tlhagang a le kwa ntle, so nka rotloetsa motho gore a seke a e dirisa gonne ga itse o tlo fitlhela jwang madi a ka gore e tswa e le ko ntle.

Ditlamorago ke go latlhegelwa ke madi, o kaya go begela mapodisi le go tsibisa batho.

Nka leka go tlhalosetsa malome ka forex gore e dira jang le gore ke forex ke di-foreign exchange, nka mo lemosa thata gore a ka simolola go beeletsa madi a gagwe jwang.

Nka itumela, mme nka sebedisa madi ano sentle.